Ke matshwao a go tshwana le letshoroma, go roroma, go fufulelwa bosigo, go opelwa ke mesifa, melomo e botlhoko, letsapa, go ruruga ga malokololo a , malwetse a molomo.

Mekgwa e e tlwaelegileng ya go fodisa le go itshekisiwa ka tsela ya ngwao e botlhokwa thata morago ga masetlapelo. Ga di thuse fela go fodisa mmele, mme gape di na le seabe se segolo mo go tsosoloseng boitekanelo jwa semowa le go dira gore batho ba nne seopa sengwe. Mekgwa eno e thusa batho ba bangwe go lepa-lepana le mathata a raraaneng a go fola ka go ba thusa go rarabolola mathata a maikutlo le a mmele a go fola.

O ka dirang fa o na le kotsi mo tseleng? Sa santlha ke gore o tshwanetse go itsheka-tsheka wena le batho ba bangwe ba ba amegileng gore a gale o a gobala. Fa mongwe a gobetse thata, dira gore pabalesego ya bone e nne yone e tlang pele. Bitsa ditirelo tsa tshoganyetso. Nna o ritibetse fa o ntse o bua le motsamaisi, sena se tla go thusa gore o kgone go tla dira gore o kgona go buisana le bona ka tsela e e molemo. O tshwanetse go tlhalosa ka tlhomamo, go akaretsa le dikgobalo dipe fela tse di bonalang. Mosola wa ambulence ke eng? Ke go isa balwetse kwa bookelong kgotsa kwa dithaeng tsa kalafi go ya go bona kalafi e e oketsegileng.

Ba ka dirisa thekenoloji e e gatetseng pele ya tlhaeletsano, ba ka baya di-ambulance le ditlhopha tsa thuso ya potlako gaufi le mafelo a a tlhanaselang.

Ditlhare tsa setso tse ke di dirisitseng e ne e le tshwenye ya dinotshe le ratsoro. Di nthusitse ka go okobatsa ditlhabi tsa mometso, and ke tsona fela tse ke leng gore ka di dirisa ka nako e le ya leroborobo la COVID-19.

Metswedi e e ikanyegang ya tshedimosetso ya mekgatlho ya puso ya boitekanelo Center's for Disease Control and Prevention, World Health Organization, National Institute of go thusa batho go lemoga tshedimosetso e e ka ikanyegang ya kalafi. Di-website-e tse di tlhomamisang boammaaruri ke tse, di Health Check Organization, Health News Organization.

O tshwanetse ke go nwa ditlhare morago ga molekane wa gago ga a fetsa go tlhokofala.

Bolwetse jwa sukiri bo ka lemogiwa ka diteko di le mmalwa tse di lekanyang selekano sa sukiri mo mading. Le fa bolwetse jwa sukiri bo ka se alafiwe, bo ka laolwa le go fokotsiwa ka ditsela tse di farologaneng, go tshwana le go tlhoma mogopolo mo dijong tse di nang le dikotla, tse di nang le dijo tsa dithoro tse di feletseng, go ja maungo, merogo , le tse di nang le diporoteini le tse di senang mafura . O ka kgona go ikatisa ka metlha le metlha le go tsaya melemo e tla okobatsang bolwetsi bona ba sukiri.

Go tsietsa mo go tsa kalafi go ka thata boikanyegi le bokgoni jwa tsamaiso ya tsa kalafi. Ditiro tsa tsietso di dira gore go nne le ditshenyegelo tse dintsi tse di kwa godimo tsa tlhokomelo ya kalafi, tse di ka felelang ka gore balwetse ba duele madi a kwa godimo a inšorense le go duelela ditshenyegelo tsa bona ka bo bone.

Ke metswedi ya go tshwana le bo Men's Clinic, e e leng gore bo ntate ba e leng gore ba tshwarwe ke malwetse a sa foleng ba ka tshepela mo go yona bookelo bo o ba Men's Clinic.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

Ke ditshwetso di fe o ka di tsayang? Nka dira tshweetso ya gore ke tswelele pele ka boimana le go godisa ngwana. Nka tlhopha go tshola ngwana go fitlhelela a tsholwa, mme morago ga moo ke ba neye batho ba bangwe gore ba mo ikgodisetse. Le go akanya ka go fedisa ga mpa, e e leng se se dirwang ka kalafi. Ke ditsela dife tsa go dira gore batho ba ime ba sa ikaelela? Ka go sa atlege ga go thibela pelegi, go tlhoka mekgwa ya go thibela pelegi, go sotlakakiwa ka tsa tlhakanelo ya dikobo.

Goreng motho ba le bantsi ba boifa go ya tleliniking? Ba boifa go lemogiwa ga malwetse.

O ka lemoga jang bolwetse ba sukiri? Go ikutlwa o nyorilwe thata, mme le fa o fetsa go nwa metsi. Go tlhoka go tlhapologa gantsi go feta jaaka go tlwaelegile. Go ikutlwa o lapile thata, go ikutlwa o tshwere ke tlala thata fela le fa o fetsa go ja. Go nna le bothata ba go se bone sentle, dintho le makgase a tsayang nako a telele go fola. Mme o ka tsaya dikgato tsa go tshwana le go bua le ngaka, go itsheka-tsheka ka go tsaya selekanyo sa sukiri mo mmeleng.

Dipalo tse di oketsegang tsa malwetse a a sa foleng, a a jaaka bolwetse jwa sukiri le .

Basadi ba ba imileng ba ka kgona go bona thuso ya kalafi nako enngwe le e nngwe go ka fokotsa go tlala ga dikokelo. Go nna teng ga ditirelo tsa di ura di le twenty-four, go dira gore batho ba nne le tshepo mo thulaganyong ya tlhokomelo ya boitekanelo. Mme seno se kgothatsa basadi ba le bantsi gore gore ba batle tlhokomelo e e . Mosadi yo moimana e bong Sarah, o utlwa botlhoko jwa mpa ka tshoganyetso mo gare ga bosigo, e re a nne a tshwenyegile. O ne a gopola tleliniking e ntšha e gaufi, e e thusang baimana ba ba tshotsweng diura di le twenty-four ka letsatsi. Sarah one a swetsa ka gore a ye kwa tleliniking go ya go kry-a thuso ntleng le go emela go fitlha mo mesong.